Ntho tseo bakganni ba dikoloi tse tshwanang le Uber kapa yona Bolt ba ka di etsang hore ha batsofe ba palama dikoloi tsa bona e ska ba mathata, ke hore ba ba fe tshehetso eo e leng hore ba e hloka. Mohlala, haeba e le hore mokganni o lo lata motsofe, e leng hore o tswa mabenkeleng, ha fihla moo ko hore a tswe ka hara koloi, a tsamaye a lo thusa motsofe ona na ka ho mo pakella dintho tseo eleng hore o tswa ho di reka mabenkeleng. A di nke a mo pakelle tsona hantle ka koloing, a mo behele tsona hantle mme a mo thuse, a mo tshehetse le ha a palama koloi mme a etse bonnete ba hore o dutse hantle ha a na mathata, o thabile le mo a leng o ikutlwa hantle.

Nna keye ke bone line e tjhesa haholo mafelong a kgwedi kapa ka matsatsi e kang bo Labohlano, Moqebelo le Sontaha. Ha batho ba sa ya mmerekong, ha batho ba sa ya mesebetsing. Ba bang ba tloha ba batla ho ya mabenkeleng, ba bang ba tloha ba batla ho etela malapa a bona. Hape line e na le ho tjhesa haholo hoseng ho ba hona le batho ba bangata ba yang mesebetsing. Hape le bana ba bang ba ya dikolong, ba tsamayang ka tsona dikoloi tsena jwale line e tjhesa haholo ka matsatsing.

Nna ke ke bone line e tjhesa haholo haholoholo mafelong a kgwedi haholo ka matsatsi e ka bang Labohlano, Moqebelo le Sontaha. Ha batho ba bangata ba sa ya mesebetsing ya bona, ha ba sa ya mesebetsing, ba palama jwalo, mehlomong ba batla ho ya mabenkeleng kapa ba batla ho etela malapa a bona, e leng hore a holenyane le bona. Mme e atisa ho tjhesa hape line ka hara beke. Mantaha ho fihla Labohlano ho tloha hoseng haholoholo hoseng, hoba batho ba bangata ba ya mesebetsing, mme ho na le bana hape ba yang dikolong, jwale eye e atise ho tjhesa. Jwale ha line e tletse ke bona ka bakganni ba thaba, ho monate ho letswa le dipina.

Yoh abuti aa hle ngwana ha shapuwe jwalo, ha shapuwe jwalo ngwana ho sa kgathaletsehe hore na o entseng kgalemela ngwana hantle. Bua le yena o se mo shape jwalo nka re o shapa thaka ya hao, o monyane ho wena ngwanona o moholo wena. Jwale o ska mo shapa bua le yena hantle, o mo bontshe o mo jwetse le hore o etsa phoso kae hore a kgone ho mamela. O se shape ngwana jwalo nkare o shapa thaka ya hao bua le ena hantle. Ha e hantle ntho e o etsang ya hore o shapa ngwana jwalo ha e etsuwe ntho eo. Ke kopa hore o seke wa hlola o etsa hape abuti ka kopo.

Ke bona e ka bo radikgwebo, kapa bona bakganni, kapa batho ba nang le kgwebo e tjena ya dipalangwang ba ka leka mohlomong ba fokoletse batho ba baholo tjhelete e tlameileng ba lefelle ha ba palame dikoloing tsa bona. Jwalo ka ha e le batho be e le horeng ha ba sebetse, ba itholla tjhelete ena na ya mmuso ya maqheku, jwale ha ba no dula ntse ba na le tjhelete ka mona ba bang ba na le ditloholo tse sa sebetseng le bana ba sa sebetseng tlamehile ba reke dijo ka tlung. Jwale ke ne ke bona ho kaba betere ha bo rakgwebo le bakganni ba ka leka ho fokoletsa batho ba baholo e leng maqheku tjhelete jwalo ka ha ba tlo palama dipalangwa tsa bona.

Ha ke so be lehlatsipa la ntho e tjena, empa ho na le e mong wa batho e ke mo tsebang eo ileng yaba lehlatsipa nthong e kang ena. O ile a tshwaruwa poho ho na ho tletse mme ho phethesela ho le sephethephethe. Founu ya hae e ile ya nkuwa ha tsebe le yena hore ile ya nkuwa jwang, empa ha phaphama o bone founu e se le siyo hape ka hore ho na ho le sephethephethe a ke ke a tseba hore ke mang a nkileng founu, ke mang a sa nkang founu. Jwale ho tloha ho se hantle ka matsatsi a mang renkeng, hoba botsotsi ba teng bo bongata haholo bo phahame.